Ukuthabulula umzimba, okutjho ukwenza umberego ethileko yokuzivoqavoqa namkha yokwelula umzimba kungabasiza khulu abantu bembaji ngombana umsebenzi wabo unzima, udinga amandla begodu uyingozi emzimbeni. Ukuzithabulula umzimba kurhelebha lokha ukwehlisa ukulimala kesikhathi somsebenzi, kwandisa amandla nokubekezela, kwandisa amandla nokubekezela. Kuthuthuthukisa ukukhamba kwegazi nomoya wepilo, kunciphisa ukuqindezeleka nenqindezi yomberego, kuqinisa imisipha yamathambo nemalunga.

Imitjhoga yesintu, yimitjhapho, imithi namkha iindlela zokwelapha ezisuselwa emandleni, iinkolelo neendlela zendabuko zesintu. Khulu lokha zisetjenziswa ngabantu besintu, abathandazeli njengamasangoma, iinyanga namkha umthandazeli. Imitjhoga yesintu immithi nofana ihlanganisela, yihlanganisela yemithi yemvelo. Njengeempande, amaqabunga, iinhlahla, iinyosi namkha iinlwanyana ezithileko ezisetjenziswa ekulapheni izifo zomzimba, umoya namkha zomoya wokukholwa.

Indawo esahlelwe ziinkhukhula kufanele bona ibe ngaphasi kweendawo esesigabeni salezo ezivelelwe yihlekelele na? Iye, iindawo ezisahlelwe ziinkhukhula kufanele zibekwe ngaphasi kwezigaba zehlekelele ukuze kuthuthukiswe ukusabela, ukuvikela abantu kulungiswe umonakalo begodu kuqinisekise ukuthi abantu bathola usizo olwaneleko. Lokhu kusinyathelo esibalulekileko sokulawula iingozi ngesikhathi esizako. ukuhlela kabutjha iindawo nokwakha kabutjha iindawo. Isigaba sehlekelele sivumela ukuba kube lula ukuhlela nokulungiswa ukufana neendlela, amabhlorho, ama-pipe, amanzi nezinye eziphakanyiswe ziinkhukhula.

Isiruguli sisebenza ukwenza umsebenzi onzima wokuthulula ihlabathi, ukugaya izinto, ukukhambisa umsebenzi waseplasini onzima nofana umsebenzi wokwakha.

Ngokomoya wesintu, abezimu babantu esele balele ubuthongo obude obungapheli, basele njengemimoya nofana amadlozi njengabokhokho.

Umanzamhlophe sihlahla namkha mtjhoga wesintu. Ngesitjalo mncani namkha amathuthumbo wakhona mancani begodu amhlophe bese kuthi imirabhu yakhona kanye nama-stems wakhona asihlaza njengesibhakabhaka.

amadoda kufanele adlale indima ekulu ngokuba sibonelo esihle. Kufanele bahlanganyele bona ngokwabo emtholampilo khona abanye babone bona akusiyinto yokuhlekwa ukukhuluma namanye amadoda ngeenzuzo zokuya, zokuvakatjhela emtholampilo. Lokhu kurhelebha ekwehliseni amahloni namkha iinkulumo ezingekho emthethweni ezikhona ngomtholampilo. Bangasebenzisa iinhlangano zomphakathi namkha imidlalo ukukhomba bona ukuya emtholapilo akwenzi bona umuntu abe buthakathaka.

Isigenamba sisiza ukuvikela umzimba bona ungatholi izifo namkhana silwa nokutheleleka, sibuyisa umzimba esimeni. Isigenama sirhelebha umzimba bona ulwe namagulo.

Awa, ama-embulensi awakarhabi ukuba makhulu emandleni wokusebenza kuzo zoke iindlela, khulu lezo ezinganasikontiri.

Ukubhema kunomthelela oyingozi epilweni yomuntu wembaji ngombana ukubhema kubanga amagulo amanengi. Amagulo afana ne-cancer kanye ne-TB okubizwa bona yi-tUberculosis. I-tUberculosis yisifo samaphaphu lokha umuntu nakakhohlelako. Ukuze ukubhema kube kuba nomthelela omumbi epilweni yomuntu kungombana igwayi lenzwe ngamakhemikhali afana njengabo nikhothini, abonikhothini abakafaneli umzimba yabantu.

i-GPS ayibarhelebhi abatjhayeli bama-ambulensi ukufumana iindawo ezingakahleleki ngombana iindawo lezo iindlela zakhona aziveli ku-GPS, aziveli ku-Google map aziveli nasemebheni so kubanzima bonyana abatjhayeli bama-ambulensi bazifumane iindawo lezo.

rhabako lisizo lela lokobana nangabe ufuna isizo nje, ulithola nje masinyana.

Isasa sikhathi esizako namkha yilanga elilandelako. Kwamanye amalimi isasa kulokha kungamasa njengelimi lesiXhosa, mase uthi isasa utjho ukuthi isikhathi samasa.

Inghana sihlahla esilapha amagulo amanengi. Amagulo afana njengalokha uphethwe mathumbu, amagulo afana nomkhuhlani. Inghana sihlahla esilapha msinyana nawuqeda ukusidla namkha nawuqeda ukusisela. Ngokobujamo inghana lakhiwe ngobude, ngebala libuhlaza inga butjani.

Abantu bakwamanye amazwe iinhlahla ebazithola elizweni lethu bangazisebenzisa ngokuthi bavumele abantu lethu leli babafundise ngeenhlahla lezo kobanyana zithathwa njani begodu ziphathwa njani ukuze bangafaki iimpilo zabo ebungozini. Bangavumela ukuthi abantu bakwelizwe lethu leli babafundise ngeenhlahla lezo bonyana zibunjani, zithathwa njani.

Isimani sitjhoga esihlahlwana esikhula ngokurhabileko phasi, sinehlathana elinzima, sitholakala eendaweni ezinamanzi nasemahlathini, sivela iinthelo namkha amathuthumbo amancani.

Kuqakathekile begodu kubalulekile bonyana sihloniphe abantu abalupheleko nofana abadala ngombana kungibo abakhambi bepilo, kungibo abazi ngepilo begodu kungibo abangasipha iziyeleliso begodu nebhayibheli liyatjho ukuthi, ukuhlonipha kwethu kwabantu abadala kulapha sithola khona iimbusiso zethu, ukuhlonipha abantu abadala kulapha sizuza khona iimbusiso ekosini.

Iindlela ezilula zokufudusa umphakathi lokha usahlelwe ziinkhukhula, ukuhlela kusese nesikhathi, ukusebenzisa iindawo ezivikelekileko, ukulungisa iindawo eziphephileko njengeenkolo, amasondo namkha umakhiwo womphakathi, ukusebenzisa iinthuthi zomphakathi ukufudusa umphakathi ukuzisa endaweni ephephileko, kuthome kusizwe laba asesimeni esibuqayi, esimeni esiphuthumako, njengalaba abadinga ukufuneka ukuthi baye eembhedlela.

I-TB ebizwa bona yi-tUberculosis bulwelwe obubangelwa igcikwane ebizwa nge-micro bacteria tUberculosis. Ubulwelwe lobu buhlasela khulu amaphaphu kodwana buyakwazi ukuhlasela ezinye iindawo zomzimba njengomgogodlha namkha izitho zangaphakathi zomzimba. I-tUberculosis amatshwayo wakhona nasele unawo kulokha ukhohlela khulu, ujuluka khulu uba ngathi ufuna ukuba nesiyezi.

Abantu abasebenza ngabantu abalupheleko kufanele bakhe ubudlelwano obuhle nabo. Bangabandulwa ngeendlela ezihlukahlukeneko ukuze benze umberegwabo ngefanelo, njengokubandulwa kwezinga eliphezulu, ukubabandula eendaweni ukubandulwa eendaweni zomsebenzi, iimfundo zokuthintana namkha zokukhulumisana, ukubabandula ngobuntu, iimfundo ezibuyekeziweko, ukuzibandakanya nomphakathi.

Iye, ngibona kufanele ukobana abodorhodera abaseembhedlela barhelebhisane nabalaphi bendabuko ukuze bakghone ukulapha iinguli ngombana amagulo amanye akafuni imitjhoga yesikhuwa afuna afuna imitjhoga yesintu begodu abalaphi bendabuko ngibo abayaziko imitjhoga le. Njenganje sekutjhulukile ngesikhathi lesi, abalaphi bendabuko sebayakwazi ukusebenzisana nabodorhodere bahlanganise imitjhoga le, balaphe iinguli ngeembhedlela.

Abantu abadala badlala indima eqakathekileko begodu nebalulekileko eendabeni zesintu, ukuphahlela abezimu nokwenza imisebenzi yabezimu ngombana ngibo abanelwazi ngibo ekadeni gade babona ukuthi kwenziwa njani koke lokhu, iindlela zokwenza umsebenzi, kufanele kuzilwe njani, kufanele kwenziwe njani, indlela emele ikhambiwe ukuphetha imisebenzi le yabezimu. Begodu abantu abadala ngibo abanelwazi loke ngaphandle kwabo, ayikho into ezakulunga, ayikho into esizayenza kuhle.

asebenza ukuvikela umzimba emagulweni begodu arhelebha ukulwa nezifo begodu agcina begodu enza amasotja womzimba.

Kungaba kuhle khulu begodi indlela ehle nelungileko ngaphambi kokuthi emtholampilo iyone imitjhoga yabo ekubeni isiguli asifuni umtjhoga wesikhuwa. Kungaba kuhle khulu ukuthi ngaphambi kokuthi emtholapilo udorhodera ahlole isiguli, kuthome ntanzi inyanga. Njalo-ke bazakuhlanganisa iinhloko kobana mele benzeni, mele baphe isiguli imitjhoga miphi, mele bathathe ziphi iindlela. Nabanga beregisana kungalapheka abantu abanengi.

I-TB iyalapheka begodu ihlale ingasabuyi kodwana lokhu kwenzeka lokha nangabe uyazivikela, umbatha i-mask begodu udlalela kude eendaweni ezingathi zinothuli, udlalela kude ebantwini engathi banaleli ligcikwane. Ukuzivikela kuphala ukuphola.

Abantu bembaji babona ngathi ukuya emtholampilo kulihlazo namkha kuyihlaya. Abantu bembaji basathathela entweni leya ukuthi umuntu wembaji uqinile, banamandla bona, bona abaguli, akukafaneli bona baye emtholampilo, basese neengqondo lezo. Ingakho bangakuthatheli ehloko amajima lawa ebawazamako ukubakhuthaza bona bazihlolele ukugula emtholampilo, babona ngathi abantu bazabahleka.

Umraro wokuthi kwakhiwe iimbhedlela eendaweni zemaplasini kungaba sisekele seemali, sisekelo seensetjenziswa zeembhendlela ngombana amaplasi akude khulu kunamadorobha begodu amadorobha ngiwo athuthukiseka khona lula.

Umraro lo ungararululwa ngokuthi iinkoloyi ezibomakhambangendlwana zibe nabogada abasezingeni eliphezulu begodu kufakiwe namakhemera ne-surveillance ezizokugada iinkoloyi lezi begodu kugadwe nabahlengikwazi kugadwe neensetjenziswa zemtholampilo lo.

Iye, khona kunjalo ukuthi amalunga wepalamende ngiwo ayangeembhedlela ezizijameleko namkha zangaphetjheya ngombana ngibo abaphethe imali, ngibo abarhola imali enengi ngibo abakwazi ukuthi babhadalele ukuhlwengisa ezingeni eliphezulu.

Awa-ke le inzima khulu-ke indaba, le ingararululwa ngokuthi umtato omunye nomunye ofowunelwa ofowunela abatjhayeli ama-ambulensi kufuze bakwazi ukuvezwa kobanyana indawo ebabizelwa kiyo le yindawo enjani begodu kube ne-system ezokwazi ukuveza ukuthi ngokweqiniso kufuneka irhelebho la msinyana na, kodwana lokho ukuthi batjho abatjhayeli be-ambulensi babizwa ziinlelesi akwenzeki njalo ngenarheni yangekhethu angikhumbuli kwenzeka.

Awa, le izakubanzima khulu ebantwini abadala ngombana ngibo angekhe bakwazi ukusebenzisa i-inthanethi ngokuthi bafake isibawo sokuza etlinigi. Lokhu kuzobanzima khulu nasebantwini abanengi abangana mfowuni namkha umaliledinini one-inthanethi. Abantu abatjha ngibo abazarhelebheka godu angiboni ukuthi imijeje ingaphela ipheliswa ngilokhu emitholampilo.

Umntathu naye bekufuze athi nakafika esibhedlela atjho phambili kulo ohlwengisako namkha kudorhodera atjho ukuthi ngidinga irhelebho elimsinyana bazokwazi ukumrhelebha. Isibhedlela nakho ngiyasisola kancani ngokuthi bekufuze bathumele unesi munye namkha udorhodera azokubuza ukuthi abaguli beze ngani njalonjalo njalonjalo bakwazi ukubarhelebha ngokuya kwabaguli wabo.

Ngombana bacabanga ukuthi iimbhedlela ezizijameleko zangeqadi zibarhelebha msinyana begodu imitjhoga yakhona isezingeni eliphezulu nephatho yakhona isezingeni eliphezulu akunamijeje, begodu bayakwazi ukuzijamela bayakwazi ukubhadala iimali lezo ezifunekako. Bacabanga ukuthi iimbhedlela zikarhulumende azibaphathi kuhle iinguli zabo begodu zinengi ezinye iindaba ezinengi lezi abazaziko bona.

Iimbhedlela ezizijameleko ziimbhedlela lezi zokuthi nazizokulapha zizokufuna imali namkha i-medical aid ukuhlala kwakho uyabhadela imali, nokudla kwakho uyabhadela imali begodu zesezingeni eliphezulu eliseqophelelweni kodwana ukuya kwakho esibhedlela lezo kuzo kufuze bonyana ubhadele ukhiphe imali namkha ubhadele nge-medical aid.

Awa, lowo mthetho loya akukafaneli bonyana uvumeleke ngombana kufanele kube mndeni naso isiguli leso esizokuthatha isiqunto sokuthi asiyi esibhedlela siya eenyangeni, nakhona bazokwazi njani ukuthi isiguli lesi sifuna inyanga na, kufuze bona basihlole bathole ikinga, bangathi nabangaboni ukuthi wo ikinga le ifuna inyanga then bakhulumisane yesiguli lesi, begodu kufuze kube nenyanga le ababeregisana nayo ukulapha iinguli.

Into eyenza kobanyana iinkoloyi zeencima mlilo zona zingajami amarobodini kwenzela kukuthi kungenzeka ukuthi la babizwe khona kufuneka isizo elirhabako. Ukhumbule ukuthi umlilo umlilo umotjha msinyazana begodu awuthathi nesikhathi ukuthi umotjhe. Kungakho iinkoloyi zeencima mlilo zidlula msinyana kufuze ziyokusiza le phambili ziyokusindisa iimpilo zabantu begodu zisindise nezindlu zabantu nokhunye okunengi neenlwana.

Abasebenzi beencimamlilo abasebenzi umsebenzi wokucima umlilo kwaphela kodwana okunye okhunye umsebenzi abakwenzako njengalokha ilwane zibambeleke lapho esihlahleni namkha phezulu emabhilidilini namkha umuntu ophezulu ofuna ukuzibulala bayakghona ukuya bayomurhelebha bayakghona ukurhelebha ubujamo obunjalo kodwana abacimi umlilo kwaphela.

Awa, angeze wacima umlilo uzembathele ijasi kwaphela kodwana ijunifomi yabo ikhandelwe begodu ihleliwe kukuthi bakwazi ukungena ngayo bakucima umlilo ngaphandle kokuthi umlilo ubambe namkha ibatjhise. Ijunifomo yabo ivikelekile begodu ivikela bona ukuthi bangatjhi lokha nasele basemsebenzini.

Iye, uvumelekile khona ukuthi ubabize abacimimlilo ngombana angekhe wazi bonyana umlilo lona uzoba mncani namkha uzoba mkhulu, begodu ungakghona ukuwulawula la, angekhe wa wakwazi lokho kungcono nasele ubabiza ukukhandela ukuthi umlilo lo kungabi mlilo ozokubhalela ube mkhulu khulu uze umotjhe begodu uthathe neempilo zabantu.

Iye, kokhunye izehlakalo bayakghona ukubona isisusa mlilo kodwana la esele ubonakele khona khulu abakghoni ukubona ukuthi umlilo lo osuselwa wakhona khuyini bonyana kwenze njani ukuze umlilo uthome kodwana umlilo nakasesemncani bayakghona ukwazi ukuthi ususele yini

Awa, godu angiboni ukuthi abatjhayeli abakhamba eendleleni ezifana njengeenkontiri igwayi leli abalithinthela magega lingalumatha kutjhe, awa godu angiboni kodwana nangabe batjhayela endleleni ezomileko ezifana njengama hlabathi anamatjani awomileko lapho-ke kungaba nobungozi. Igwayi leli abalithintela magega nendlela leyo lingalumatha kutjhe kodwana esikontirini angiboni ukuthi kungenzeka.

Iye, imizi yakhona ngokuminyana kwakhona kungenzeka ukuthi lokha nayilumatha umlilo zingatjha zoke ngombanyana zisemaduzelane khulu zisemaduzelane khulu umlilo lo ungamumatha zoke zitjhe zoke.

Isigaba nesigaba sama fledzi kunebhodlelwana lokucima umlilo nangabe iphayiphi lelo alifiki. Ibhlogo nebhlogo lama fledzi linebhodlelo lelo kuzokuthi lokha iphayiphi lesicimamlilo lingafiki lapho, kuzokwenziwa ukuthi bathathe lela bodlela lela lokucima umlilo bacime ngalo umlilo.

Ukwenza isiqiniseko ukuthi ikoloyakho iphephile ekulumatheni umlilo kulokhu uzokwenza isiqiniseko sokuthi mawuqeda ukutjhayela ukhipha isikhiya begodu ikoloyakho ayidumi, ayikakavuleki nemabhonethini ayikakavuleki ivalekile begodu ayitjhisi imakhaza.

Ngingabiza amalunga womphakathi msinyana, ngiwabize ukuthi bazongirhelebha. Umlilo lo ngingawucima ngehlabathi singasebenzisa ihlabathi ukuthi sicime umlilo lo ngombana ukusebenzisa amanzi kuyingozi khulu ngombana amanzi angabangela umlilo lo ukuthi uvuthe uqhubeke, kodwana ihlabathi ingawuqinima msinyana. Ngingabiza amalungu womphakathi nabomakhelwane ukuthi sikhelele ihlabathi enengi sicime umlilo lo ngaphambi kokuthi abantu bangaphakathi laba balimale.

Amabanga enza kobanyana kuqakatheke ukutlhogomela umuntu olupheleko ekhayeni lakhe, kungombana umuntu loyo sele alijwayele ikhaya lakhe begodu uyakwazi ukuphila ekhayeni lakhe. Lokha nawumthatha umusa endaweni angakayijwayeli, kusuke kub enzima khulu kuye, uzokucabanga izinto ezinengi, uzokucabanga ukuthi ikhaya lakhe liphi, nilithethe nalisaphi, litlhogomelwa ngubani. Kodwana nakalibonako ukuthi ikhaya lakhe lisese khona liyatlhogonyelwa, umuntu omdala namkha umuntu olupheleko, uyakwazi ukukhululeka emoyeni abe nokuthula. Kodwana lokha angekho ekhayeni lakhe, uzokuhlala ngokutshwenyeka azibuze imibuzo eminengi ngekhaya lakhe, azibuza kazi ukuthi, liphi litlhogonyelwa ngubani? Ngoba kungilo akhululele kilo ikhaya lakhe yena umuntu omdala lo.

Ubudisi obuqalene nemindeni etlhogomela abantu abalupheleko budisi bokungabi neensetjenziswa ezilungileko namkha ezifaneleko ukutlhogomela umuntu olupheleko. Ukungabi nelwazi lokutlhogomela umuntu olupheleko begodu nemitjhoga elungele umuntu olupheleko okufuze umuphe yona. Abantu abalupheleko kufuze badle ukudla okunepilo kodwana esikhathini sanje, nobujamo bomnotho abuvumi, ukudla okunepilo kubiza khulu begodu ubujamo beemali kuba budisi, obandise ukuqalana nemindeni etlhogomela abantu abalupheleko . Imali yincani, ayikaneli kobanyana umuntu olupheleko atlhogonyelwe.

Umphakathi ungasiza njani abantu abalupheleko abanakekelwa emakhaya na? Umphakathi ungasiza ngokuthi ilanga nelanga namkha ilunga elinye nelinye lomphakathi, lizikhethekile umuzi namkha ikhaya elizokuya kilo mihla namalanga, ukuyotlhogomela abantu abalupheleko. Ukuyobasiza ngezinto ezinengi ezifana njengemali, iinsetjenziswa zangekhaya, ukudla, imitjhoga. Abantu laba bazinikele ukuthi inyanga nenyanga, malanga namalanga veke neveke, bazokuya emndenini lena bakhambe bayokutlhogomela abantu laba, ekuseni kufikela entambama babuyele emakhabo.

Abasebenzi abasebenza ngabantu abalupheleko bangabandulwa ngeendlela ezinengi, ngokuthi bakhambe ama-workshop begodu kube neemfundiswa inyanga nenyanga, lapho bazokufundiswa khona ngokutlhogomela abantu abadala begodu neendlela ezinengi abangazisebenzisa ukutlhogomela abantu abalupheleko. Kuthi lokha nabasafundela ukusebenza ngabantu abalupheleko kufuze babasebenzise nomsebenzi wezandla bafunde ngokwenza kwamarerhe, kube nabantu ababatlhogomelako ngapha bayafunda, ukuze bazi into abayifundako le bonyana iyenzeka kwamarerhe begodu kufuze njalo babanikezwe ilwazi veke neveke ngabantu abalupheleko.

Kuqakathekile ukuhlonipha abantu abalupheleko namkha abantu abadala ngombana kuthiwa iimbusiso zakho zivela kibo begodu abantu abalupheleko namkha abadala kubabantu, abaqakatheke khulu emphakathini wethu ngombana kubabantu abavela eenkhathini zakudala, eenkhathini zemandulo. Kubabantu abanelwazi ngazo zoke izinto zemhlabeni, kubabantu abaziko ikhambo lepilo, kubabantu abaneeyeleliso ezinengi zepilo, abazakutjela bona kufuze wenzeni, kufuze ungenzini. Abazokufundisa ngepilo, abazokufundisa ngezinto ezinengi ephasini, njengoba kunezinto ezinengi. Ukuhlonipha abantu abalupheleko abadala kuletha isibusiso khulu ngombana abantu labo kubabantu abasondele eduze noZimu, ngibo abathi umkhulekwabo nabathi bayaguqa umkhulekwabo uzwakale.

Iye, amatlinigi abomakhamba ngendlwana ayafika ngekhethu, beza iveke neveke ngelanga langeLesibili begodu iyarhelebha. Abomakhambangendlwana barhelebha khulu, ngombana kuthi lokha imijeje nayimide khulu etlinigi, uyakghona ukuya lapha kibomakhambangendlwana begodu bakurhelebha msinyana khulu. Bakurhelebha msinyana khulu begodu banesineke, banethando, bayakwazi ukurhelebha abantu ngokubekezela begodu nemijeje yakhona ayisese yide khulu, yifitjhani ngombana bayakwazi ukukurhelebha abantu bathole isizo lamsinyana.

Abantu bemaplasini, iye kade bona balila ngokwakhelwa kweembhedlela kodwana lokho kuriyada ngombana umbuso uthi wona awunamali. Begodu lokha nakwakhiwa isibhedlela baqala kobanyana babantu abangaki abazokukhamba isibhedlela leso, bazokuqala na ukuthi eplasini leli kunabantu abayingaki. Ukuze bazokwazi ukuthi isibhedlela lesi, sizosebenza mihla namalanga, iminyaka emide njengoba umphakathi umkhulu, kunomiphakathi omkhulu ozokwazi ukusebenzisa isibhedlela lesi.

Umraro lo ungawurarulula ngokuthi, eenkoloyini zabo makhambangendlwana, ngifake amakhemera begodu ngenze ukuthi abarhelebhi bepilo bakhambe nabonogada abazobagada ngasosoke isikhathi ezobenza bonyana baphephe ngaso soke isikhathi. Begodu neenkoloyezi, zifakwe ithrega uzokwazi ukuthi nayingalahleka uzokwazi ukuthi ikhambe ngakuphi, itjhinge ngakuphi yaphelelaphi. Ukuze uzoyithola begodu abogada labo kube bonagada abaqeqetjhiweko, abalolongiweko abangasi ziintsotsi abazokusebenzisana neenlelesi.

Indaba yokuthi amalunga wepalamende kube ngiwo aya eembhedlela, ezizijameleko namkha zangaphetjheya ayingiphathi kuhle ngombana lokhu kuveza ihlangothi elitjhigamileko. Lokhu kuveza ukungalingani emphakathini weSewula Afrika ngombana amalunga wepalamende kuba ngiyo wodwa kwaphela abakwazi ukuthola itjhejo lezamaphilo elisezingeni eliphezulu kodwana umphakathi weSewula Afrika wona uyasogola ukuthola itjhejo lezamaphilo elibafaneleko namkha elilungileko. Lokhu kuveza ukuthi urhulumende uthanda amalunga wawo wepalamende, lawa abasebenza kiwo ngaphasi kukarhulumende.